Ngumdlalo wetshesi ngoba kaloku itshesi ndaye ndayidlala phaa esikolweni.

Ndingumntu othanda ukubukela ezemidlalo kakhulu. Ngoku nam ke xa ndinoba yingxalenye yezemidlalo ndibonise ukuba uMzantsi Afrika udlala kanjani, ndingavuya kakhulu and ndicinga ukuba ndingayilungela le nto yoba ngumdlali weqakamba.

Into eye ithi qatha xa ndicinga ngemidlalo yamakhadi yiphowukha ngoba kaloku iphowukha yinto esiye siyibone kakhulu kumabonakude.

Ndingamxelela ukuba ukukhwela ibhodi yinto eye ibe mnandi nje ngokwezemidlalo, kodwa ke kule minyaka yena akuyo yinto engaye ibe nobuthathaka kwaye ibe nobungozi kakhulu.

Eyona nto ndandingayilindelanga kwezemidlalo eMzantsi Afrika elaa xesha iKaizer Chiefs yayiye ibethwe kakhulu. Ngoku ke abalandeli bayo baye badikwa babanomsindo bangena ebaleni bophula ii-equipment ezifana nekhemera eziye zisibonise inkqubo yomdlalo. Ndandingayilindelanga kakhulu kwaye nabantu babengayilindelanga kakhulu.

Ndingamnceda ekufuneni iinkcukacha zokuba umntu uye aqale kanjani nokuba ndimfunele mhlawumbi iimentho zabantu abasele bekuyo le nkqubo yokuqala amaqembu. Kwaye ndingamnceda futhi xa efuna izinto ezifana neekiti okanye izinto ezifana nokuba axhaswe.

Ndiye ndithathe ixesha loba ndilichithe nabantu endibathandayo, abantu abafana nefemeli yam ngoba kaloku ntsuku zonke ndiye ndisemsebenzini okanye ndiye ndiba semsebenzini, ngoku ke ndingabi nalo ixesha loba ndihlale nabantu endibathandayo. Okanye sizikhuphe siye endaweni epholileyo, siyophola okanye siye epakini siye kwiindawo ezifana nemyuziyamu siyo bhiyoza eli suku apho.

Yinto endingaba nomdla ekuyenzeni ngoba kaloku yinto ekubonakala iyindalo and iyinto entle eyokuba umntu ayibukele, ayifote okanye abe khona xa yenzekayo.

Ewe, lee nto ingangumbono omhle kakhulu ngoba kaloku ayingabo bonke abafundi abakwaziyo ukukhaba ibhola. Abanye abafundi baye babe krelekrele kwimidlalo yebhodi, kwaye imidlalo yebhodi iye yenze abafundi bakwazi ukucinga kakuhle nezinto bazicwangcise kakuhle.

Ngokuba liqela leKaizer Chiefs ngoba kaloku iKaizer Chiefs kudala ibethwa, isabethwa nangoku kodwa abalandeli bayo basesemva kwayo, bayayisapotha. Bayaqhubeka uba babe yiKaizer Chiefs, ngoba kaloku iKaizer Chiefs iye izame ekuzameni, kodwa ke ayide ibe ngathi iyalunga okanye iyaphumelela. Kodwa ke siyathemba uba iza kuphumelela kungekudala.

Ndicinga ukuba lime ngxi ngoba kaloku akukho mntu owaziyo ngebasketball eMzantsi Afrika neqembu lethu asilazi nolazi. Bendingayazi noba ikhona, likhona iqembu lebhaskithibhola eMzantsi Afrika.

Ndingathanda ukuchitha ixesha noCaster Semenya ngoba kaloku ndingathanda ukuya naye ebaleni lokubaleka ukuze ndibone ukuba uye azilungiselele kanjani xa ezobaleka.

Ukuba umdlali wenza izigqitho ezintathu ezifanayo ezingezizo ezemidlalo, umdlali omnye okanye kwiqela elinye kwisigaba esinye somdlalo iqela lakhe liya kufumana isohlwayo esongezileyo, isohlwayo sokubandakanya unika iqela elichaphazekileyo inqaku elinye.

Siya sipheke ukutya esinako ogqiba sikhuphe iibhodi games esiye sibe nazo sidlale zona okanye sincokole ngezinto zakudala.

Ndidibana nabahlobo bam sichithe ixesha sonke.

Kwakhona kwakhiwa iihotele ezininzi kunye neziko lokwamkelwa iindwendwe ukulungiselela abalandeli nemibutho yamazwe ngamazwe.

Abantu bathanda nje ukuzonwabela bazimamelele umculo kwaye bahlale nezihlobo zabo.

Kwiminyaka yakutsha nje umgangatho weqela lesizwe lombhoxo loMzantsi Afrika, iSpringboks, kubonakala kuphucuka kakhulu. Oku kubonakaliswa yimpumelelo yabo kwindebe yehlabathi yeragbhi k- twenty nineteen apho baphumelela isithsaba sabaphumeleleyo. Esi siphumo siphakamisa isidima seqela kwinqanaba lehlabathi.

Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo ngoba kaloku imidlalo iyanceda ulutsha ukuze bakwazi uba netalente. Iya bakhupha ezitratweni bangabi ngabantwana abahluphayo okanye abayingozi engingqini kwaye iba nceda ukuba bafumanise ukuba yintoni italente yabo kwaye iba phuhlise ibase phambili ebomini.